Ngicabanga ukuthi kumele zibeke imfundo phambili. Kungani na ngisho njalo? Imfundo ayive ibalulekile. Imfundo iyisikhiye esivulela yonke iminyango. Nemidlalo nayo ibalulekile, kodwa ngaphandle kwemfundo umdlalo awusho lutho. Ngicabanga ukuthi zonke izikole kumele zibeke imfundo phambili, ukuze ukuphumelela kwabantwana kube kuhle. Ngoba ngezemidlalo ukuphumelela komntwana akusho lutho.

Into engicabanga ukuthi yenzeke ngalolu suku, lapho umfundi ecishe ephunyelwa umphefumulo khona ebhukuda, ukuthi ubezama ukuwenza isiqiniseko esiwukuthi uyawuwina lo mncintiswano. Nesiqiniseko esiwukuthi uphuma phambili njengenjwayelo. Into-ke engasiza noma into engenzeka ukugwema isimo esifana nalesi ukuthi singaphinde senzeke, ukuthi kube khona abaqaphi abazohlezi beqaphe njalo isimo sokuthi ngabe bonke abantwana basesimeni esihle yini, ngabe konke kwenzeka ngendlela ekumele kwenzeke ngayo yini, ukuze kungaze kube khona imiphefumulo ephumayo kungenabantu abaqaphile abakwazi ukubhukuda.

Ngicabanga ukuthi ezemidlalo zibamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ukuphila ngokomzimba kanye nokomqondo. Lapho khona umzimba uthola wonke amandla, nalapho ingqondo ithola khona ubuhlakani ngokuzivocavoca. Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ezemidlalo zifakwe ebantwaneni ukuze bezophuma ezidakamizweni ngoba abantwana abaningi bangena ezidakamizweni ngenxa yokuthi ezemidlalo azikho. Uma besey'ntweni eziningi zemidlalo okunye nokunye kuzobaphuma, lapho-ke imizimba yabo izohlala iphilile, imizimba yabo izohlala imihle kanye nemiqondo yabo izohlezi ikhuthele nasey'fundweni benze kangcono.

Indlela intsha engabhekana nayo ngokugxekwa ku-inthanethi, ukuthi ingaphosti noma ingafaki izinto ezizokwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi bazigxeke ngayo. Noma sebegxekiwe, abakwazi ukuthi babe nomuntu abazokhuluma naye. Ukukhuluma nomuntu kuhle kakhulu ukukwazi ukudlulisa ubuhlungu obusenhlizweni. Indlela yokuqala leyo abangakwazi ukuthi babhekane nokugxekwa ku-inthanethi, ukuthi bakhulume nabantu abasondelene nabo njengabangani nomndeni. Ukuze bazokwazi ukudlula kule simo lesi kalula.

Yebo, ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi ama-eSports afakwe ezinhlelweni zemidlalo zesikole. Zingasiza ngani na? Zingasiza ukuthi abantwana bakwazi ukuthi bangahlulwa ubuchwepheshe, bakwazi ukuthi bamelane nobuchwepheshe. Ngoba abanye babantwana, imiqondo yabo ihambe kakhulu ngangokuba bathanda ukudlala imidlalo kwezobuchwepheshe njengokhompuyutha nangamafoni. Ngaleyo ndlela abantwana bazokwazi ukuthi babe nothando lobuchwepheshe futhi imiqondo yabo ibe nzulu ngobuchwepheshe. Uma sebengena emfundweni yabo ephakeme kube lula ukuthi basebenzise ubuchwepheshe.

Nginabadlali ababili bebhola engibathandayo, owakuleli kanye nowasezweni langaphandle. Umdlali wala ekhaya e-South Africa engimuthandayo uSizwe Shabalala, okuyena othe uma efika, wafika nobuchwepheshe ebholeni, wafike washaya amagoli wanyusa amazinga eqembu. Ebese kuba u-Christina Ronaldo. Yena-ke okuwumdlali ovelele izwe lonke leli. Ngisho umntwana uyamazi, ngobuchwepheshe bakhe nje bebhola, nangendlela adlala ngayo ibhola. Ibhola ulidlala ngothando, akalidlali ngokuthi umdlalo nje kuphela, kodwa kunothando phakathi, kunobumnandi obuwukuthi uyahlekisa.

Iqembu engilithandayo i-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs yona ngiyithanda ngani na, ngoba bekuyiqembu elilandelwa ubaba wami ongizalayo kakhulu. Uma lidlala leli qembu ngiba nokuziqhenya nenjabulo enkulu. Lingibuyisela isithombe sikababa lapho ehleli khona kumabonakude wakhe, elibhekile leli qembu ngokujabula njalo uma lidlala, ngiba nokuthi ngihleli naye eduze kwami. Ave ngilithanda kakhulu leli qembu leli. Uma lidlala lingaphumeleli ngiba nokudumala kakhulu, kodwa futhi ngibe nothando olukhulu, ngibe nokuthi bazophumelela uma bephinda futhi bedlala. Ngiyalithanda kakhulu leli qembu.